Amakhono abalulekile afaka ukuqeqeshwa kwezomlilo. Ukusebenzisa kahle izinto zokucisha umlilo, ukuphepha komuntu siqu, ukusebenza eqenjini, ukuhlola ubungozi, nokuhlala uzolile ezimeni eziphuthumayo.

Emijondolo umlilo usabalala ngokushesha ngenxa yezindlu ezixhumene eduze nokuntuleka kwamanzi. Ezindlini ezisemthethweni kunokuphepha okungcono, amapayipi omlilo nezindlela zokuphuma. Isu lishintsha ngokwezindawo, emijondolo kugxilwa ekuxwayiseni nasekuphuthumeni. Ezisemthethweni, kusetshenziswa amathulizi nezinsiza ezisemthethweni.

Ezinye zezinselela ebezihlangabezana nazo, beku ukushisa okukhulu, umoya opholile, kanye nokuqubuka komlilo okusheshayo. Kwadingeka ukuhlela kahle izindlela zokufinyelela ezahlukene ukuze kuzuzwe amanzi ngokushesha. Ukuqinisekisa ukusebenza kweqembu ngokubambisana, ukuhlela izindlela zokuphuma, nokusebenzisa izinsiza ezifanele. Amapayipi, iziqhumiso, izibhamu zamanzi, kwakubalulekile ekuvimbeleni ukwanda komlilo.

Isikole singakhuthaza izingane ukudla imifino ngokuhlinzeka ngemifino ehlukene. Ukuyibeka ngendlela ejabulisayo, ukufundisa ngobuhle bemifino, futhi kuhlinzeke ngezincintiswano zokudla ezinempilo. Lokhu kuzokhuthaza ukudla okulinganiseleyo.

Njengoba ngifika, ngithola izimoto ezimbili ezishayene. Imiphumela yephazili, nokulimala kwabantu. Izingozi zifaka ukuphazamiseka kwemigwaqo, ukulimala kwezitho zomzimba, futhi kunezinkinga ekufinyeleleni ezinsizeni zokuphuthuma. Ngihlinzeka ngezinsiza zokwelapha, futhi ngilungiselela ukudlulisa isiguli esiphezulu.

Njengomphathi wesikhungo, ngihlola isimo ngokuhlola izidingo eziphuthumayo. Ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi banolwazi olufanele, kanye nokuhlola izinsiza ezitholakalayo. Ukwabiwa kwezinsiza kubekwa eqhulwini ngokubeka izinsiza zokuphuthuma ezisemqoka phambili. Ukuthumela izinsiza ezivela komunye umthombo uma kudingeka, futhi kuqinisekisa ukuthi wonke amasevisi ayatholakala ngaphandle kokuphazamiseka.

Iy'ndlela zingahlanganisa izikhungo zokwelashwa ezilungiselelwe abakhubazekile. Izinsizakalo zokuthutha ezikhuthele. Ukugoma ekhaya, kanye nokuqeqeshwa kwezisebenzi zempilo, ukuze ziqonde izidingo zabakhubazekile. Lokhu kuqinisekisa ukufinyelela okulula nemiphumela engcono yokugoma.

Ohulumeni nezinhlangano zezempilo bangathuthukisa ukufinyelela ezindaweni zokugoma ngokwenza izikhungo ezilula ukufinyelela. Njengokuhlinzeka ngezinsizakalo zokuthutha ezikhethekile ukwenza izindawo zokugoma zibe neziphuzo ezivulekile noma ezilungiselelwe, futhi kuqinisekiswe ukuthi izikhungo zitholakala kumiphakathi ethile. Ukudalwa kwezinhlelo kuzogoma ekhaya, nakho kungaba indlela yokubhekana nalezi zinselelo.

Ngibhongele umfundi obuhlungu ngesikhathi eshaya ikhanda. Nginikeze usizo lokuqala, ngimuhlenga ngokuhlola izimpawu zokuqala zokulimala. Ngithintana nabazali, ngibachazela isimo. Ukubaluleka kokuthola usizo lwezolapha, futhi nginikeza izeluleko zokuhlala beqaphile ukuze kugwenywe izinkinga zesikhathi esizayo.

Izithiyo ezivamile ezifaka isandla ekuvimbeni ukufunda ngezempilo ezikoleni zihlanganisa ukungazibandakanyi kwabafundi ngenxa yokungaqondi ukubaluleka kosizo lokuqala. Ukuqeqeshwa okunganele kothisha mayelana nezihloko zezempilo kanye nokuntukela .

Kubalulekile ukuqala ukwelashwa ngezidambisi gciwane ngokushesha ngoba kwehlisa inani legciwane emzimbeni. Ukunciphisa umonakalo emzimbeni kuvimbela ukusabalala kwe-HIV, kwabanye, kuhlanganise nomlingani wesondo noma ingane uma ikhulelwe. Kwandisa amathuba empilo ende nenempilo ngokugcina amasosha omzimba eqinile. Kwehlisa amathuba okupha, okuba nezifo ezihambisana ne-HIV, njengomkhuhlane wesifuba i-TB.

Umfundi wawa waphuka isandla ngesikhathi semidlalo. Nganikeza usizo lokuqala ngokumqinisekisa ukumisa ukunyakaza kwesandla nokubiza usizo. Ngafunda ukubaluleka kokuhlala uzolile. Ukusabela ngokushesha nokuxhumana kahle nabazali nabasebenzi besikolo ngesikhathi esiphuthumayo.

Isikole kufanele sithathe lezi zinyathelo ukuvimbela ukusabalala kokugula. Kugcizelelwe ukuhlanzeka kwezandla njalo kubafundi nabasebenzi. Umfundi ogulayo agcinwe ekhaya kuze aphole ngokuphelele. Kuhlanjululwe amagumbi nezinto ezithintwa kaningi nsuku zonke. Kuhanjiswe ulwazi kubazali mayelana nezimpawu nokuvimbela izifo. Kubhekisiswe abanye abafundi abanezimpawu ezifana nokukhwehlela noma ukushisa umzimba.